Kukuthi basiwe ku-counseling. Lapho bazokufumana khona ukubaluleka kokusetjenziswa kweenkhandelambeleko.

Imbada, lingaphakathi lekomo. Eliphekwako, lidliwe. Lifakwe emanzini ligezwe. Liphekwe lidliwe.

Awa, okghonako namkha urhulumende angarhelebha, angasiza.

Iye, unalo ilungelo.

Isingenama, sihlahla esilumelako nasifika emzimbeni womuntu.

Ngombana ukuba nomzimba omkhulu kubangela amalwele amanengi.

Kunobungozi obukhulu, ngombana ama-peli asiza ukubulala igciwana elisemzimbeni.

Iye, kuyenzeka nayo ibeke imibandela.

Kufuze ajeziswe. Njengezinye iinlelesi ezijenziswako, ngombana bulelesi ukuberega ngaphandle kweencwadi.

Ufanele uphathe isikhwama esinamapilisi namabhandetjhi. Uphathe itende encani yokulala. Uphathe ibhege okghona ukulala phezu kwayo. Uphathe ukudla namanzi. Uphathe umebhe, ungazokulahleka. Ube nezinto zokuthi zizokuvikela nawungena emanzini.

Amanye wawo anobungozi wokubangela ikankere. Amanye angakubangela ukuphathwa yihloko.

Ngokuthi bafundiswe ngabantu abakhubazekileko. Batjelwe nokuthi kungaba ngubani nobani ongakhuthazeka. Nabo bangakhubazeka. Njengokukhamba batjhayiswe yimodere, noma bavelelwe ngokunye. Bafundiswe ukubaluleka, ukunakekela abantu abanye abakhubazekile.

Ukuyekela ukubhema nokwehlisa ukusela. Nokuzilolonga nokuba nomlingani munye.

Kuqakatheke khulu mawungumuntu osalandelela ikolo.

Agandeliwe khulu.

Awa, ayikaneli ngombana namathuba womberego abawafumani.

Kuqakathekile khulu, ngombana bangangenwa ngamanye amalwele.

Isihlahla esiphasisiwe, esisemthethweni.

Ngombana iSewula Afrika iphezudlwana ngokomnotho kunenarha zabo, zala e-Afrika.

Awa, nabo balinda iinkhukhula zindlule.

Ngicabanga ukuthi kutlhayela kweenkhandelambeleko. Okunye nekolo yabantu. Abanye iinkhandelambeleko akukhambelani nekolo yabo.

Iye, omunye nomunye unelungelo lokwenza ngendlela yakhe.

Ukukhwehlela okungapheli. Ukwehla emzimbeni, ukudinwa, ukungakhanuki ukudla.

Okwanje awa, abekho.

Abezimu, bogogo nabokhokho abasitjhiyako ephasini.

Ukuzwa iinhlungu ezingapheliko emzimbeni. Ukuncipha komzimba ngaphandle kwehlathululo. Ukuhlala njalo udiniwe.

Izangoma kufune zibe neenhluthu ezifunwa ngibo. Omunye nomunye wenza ngendlela elungele yena.

Kwazitjhugulula kumbi khulu. Abantu abanengi balahlekelwa miberego. Imindeni yokulahlekelwa ziinini zayo. Imindeni yalamba. Abantu bangasaberegisi.

Isihlahla esingaphasiswangwa eSewula Afrika, isihlahla somgunyathi.

Bonyana umphakathi uzenzele bona irhubhululo lokuthi umelaphi loyo unazo iincwadi or ubhalisiwe na, encwadini zabelaphi beSewula Afrika.

Ukuthi afudukele msinya endaweni ephephile.

fundisa ngeenhlahla ezisemthethweni ukuthi zitholakala eentolo eziphasisiweko e-South Africa.

Isangoma umuntu owenza ubungoma, waya emanzi namkha entabeni. Isangoma siyahlola, siyabhula ngamathambo. Inyanga iyathwasa kodwana ayihloli, ingumelaphi wendabuko.

Yintumbantonga nekankere.

Ngokuthi sibagcugcuzeleke ukuthi baye emtholapilo nangokuthi sibaphekelele ukuya emtholapilo. Nangokuthi sibe khona nabafuna ukukhuluma.

Amazizo wami athi kubaluleke khulu ukuthi sikwenze, ngombana bekuyikolelo yokuthoma yalapha e-South Africa.

Kusizwa ngokwadisa ukudla okuzokunikezwa abentwana. Imirorho inozakhamzimba ibalulekile ukusiza umntwana ukuthi akghone ukuqala iimfundo zakhe. Nokuthi angahlali etlasini ngendlala.

Ngokuthi bakhelwe itliniga, yabo namkha banikelwe umakhambangendlwana wabo ozobasiza.

Ukuba nomtholapilo okungewabo. Babe nomakhiwo wabo womtholapilo.

Ukuthi indawo yeencimamlilo ibe seduzane neendawo eyisiminyaminya namkha indawo ehlezi inemithi eminengi.

Ukuphunga, kusela into etjhisako.

Bangafundiseka ngokuthi barhelebhe ekunakeleleni abantu abanokugula ngokomkhumbulo.

Ziindawo ezifana namawolo womphakathi.

Zinomthelela omumbi, ngombana abomakhambangendlwana abakghoni ukungena emakhaya.

Ngombana inani labo liphasi khulu ukuthi bangabakhela zabo iinkolo.

Inengi labo basaba ukulahlekelwa miberego.

Irhelebho lokuhluzwa ngokwengcondo nokusekelwa emakhaya.

Ngombana bagijimisa imiphumela emsinyana.

Ngokuzuma amatshwayo nokuqala umlotha wezinto ezitjhileko.

Iye, kufanele abakhele.

Ngombana abazilandeleli izindlela zokudla ukudla okunepilo. Badla ukudla okunamafutha kuphela.

Ngeyokwelapha iinhluthu ezingasamiliko.

Iye, zikhona. Ziinhlahla zokuzenzela.

Bayazilolonga. Abanye bangena iindlela bayokufundisa abantu ngekwezokuphepha.

Ngokuphephisa ipilo yakhe neyabantu bekhabo bangalweli ukukhipha izinto.

Ngombana kumthetho. Kufanele zihlezi zirhabile.

Ngombana abantu bayazithenga, bafuna imiphumela emsinyana.

Ngithi ihloko yona ingaphola, kodwana imithi engekho emthethweni ingavusa okhunye ukugula emzimbeni.

Ngokuyibikela kude nezinto ezilimazako, namkha ezibanga umlilo. Ukuyihlola ukuthi lingatjhisi khulu nokuyisa kibomakhenikha bonyana banande bayihlola bonyana isesererhe.

Sihlahla esigujwako, entabeni.

Kuhlukahluka ngeminyaka yabo.

Ukutjhugulula iindlela odla ngayo.

Kufanele ifike ngokurhabako.

Kungaba kumbi ngombana iindlela ababerega ngayo ayifani.

Ngingasilisa, ngingasasiseli. Ngiye emtholapilo.

Ungathola amalwele angalaphekiko. Nomntwana angavelela esimeni esingasisihle.